Uncedisana noomama ukuba akhuphisane kwizinga elilinganayo nelamadoda, kukhona iirhamente ezibekiweyo ukuze asekele. Oko ukufana nee-UN Women kunye nee-Global Fund for Women. Zilwa amalungelo abantu abangoomama.

Apha ke siyafumana imifino. Imifuno yethu ingeentlobo ngeentlobo. Ezi ntlobo ke sifumana ispinatshi nekhaphetshu nezinye nezinye imifino.

Ukuze ndiqinisekise ukuba ndisebenza ngaphantsi kwendawo ekhuselekileyo kuye kungekho zixhobo ndingaqala ndiyothetha kuqala nabantu abaphetheyo ifama le ndisebenza nayo ndibabonise ngendlela endingazikhusela ngayo nezi zinto ezidingekayo for ukhuseleko ndive kubo ukuba into indlela eya phambili ithini phambi koba ndiqale ndihambe ndiyosebenza ndingakhuselekanga.

Amaphulo kaRhulumente kwezolimo anceda ngokuba axhasa amashishini asakhasayo aze akwazi ukuthi loo mashishini aqashe abantu endaweni. Kwaye inkxaso yabo yenza ukuba amashishini amanintsi akwazi ukuthenga izixhobo zokuba umsebenzi ukwazi uqhubeka bakwazi ukuvelisa kuye kukwazeke ukuqashwa kukwazeke ukuba kukhutshwe kukhutshwe iziqhamo ezinintsi kunangoko bebekade bengenalo uncedo lwemali.

Amaphulo kaRhulumente kwezolimo aluncedo ngokuba ayaxhasa ibhizinesi zakule ndawo. Loo nto yenza ukuba amashishini akwazi ukuqasha abantu abanintsi ngoba imali izube into ekhoyo. Baxhasa nakona nangezinto zokusebenza ii-material nezokuncedisana ukuba imveliso iyanda loo nto yenza ukuba ishishini libe ngathi liyakhula.

Imingeni abajongene nayo kukwabiwa kwemfuyo kanye notshintsho kwimozulu engabangazukwazi ukumelana nayo.

I-sunflower ikhethekile ngokuba sisityalo esiyenza umhlaba unone ube neoyile kwaye sinceda iimbuzane zikwazi ukukhangela kuyo isidlo kwaye sinceda ngokufumana i-colour.

Bakhona abaxhasi ababhalisa abantu babo phantsi kwe-labour kwa-Department of Labor ngoba kumaxesha amanintsi ufumaniseka uba iifama azivuli unyaka wonke. Loo nto ke yenza ukuba bakwazi ukuhamba bayokleyima ngoku besahleli phantsi bengaphangeli abantu batsho bafumane inkxaso yokungasebenzi phantsi kwakwa-labour.

candelo i-agriculture kukokuba ndibonile ndafumanisa ukuba isikakhulu singanceda abantu ngenqasho ukuba singadwela thina siyiMzantsi ekulimeni nekwandiseni amathuba omsebenzi ukuze sikwazi ukuyotreyida namanye amazwe angaphesheya.

Into endenze ndakhetha eli candelo i-agriculture ekufundeni kukuba ndikwazi ukuvelisa iziqhamo. Loo nto iyokwenza ukuba abantu balapha engingqini bakwazi ukuthenga izinto eziveliswe kwalapha ngamaxabiso aphantsi kwaye nokuzama ukwakha imisebenzi kule ngingqi endikuyo.

Ukuba apha ekuhlaleni kungaqaliswa ukufuya iinkukhu loo nto ingenza ukuba noko abantu bakwazi ukuba nemali okanye imali yokwazi ukuba bakwazi ukuthenga. Loo nto incedisa kwicala lezoqoqosho.

Kukuhamba kancinci kukuhlengahlengiswa komhlaba kungancedisa okanye kuphunyuzwe okanye kungalungiswa ngokuba kuqalwe kujongwe inkampani le inikwe ukuba ijongane nezi zicelo, inikelwe ideyithi okanye usuku apho funeke ube yonke into umsebenzi wayo igqibile ngokwezigaba ngokwezigaba zemisebenzi. Inikezwe ideyithi nganye sigaba sinye inikezewe imini nganye okanye usuku apho fanele uba yonke into ize ibe igqityiwe.

Iimbotyi ezinkonkxiweyo ziyakwazi ukuhlala ixesha elide zingakhange zibole. Loo nto yenziwa kukuba phaa enkonkxeni zifakwa namanzi okanye izinto ezincedisanayo ukuba zingakhawulezi ukuba zibole.

Njengomfama othengisa ngenyama yeenkukhu kwamanye amazwe ukuze ndiqinisekise ukuba inyama ifika isezingeni olurayithi ingekaboli kwamanye amazwe into iye yenzeke ndiye ndisebenzise iifriji ezibandayo ukuze zihlale ziseayisini lapho zingazuva langa ukuze zingonakali.

Izikolo ezininzi zoMzantsi Afrika ziye zohlukana nezolimo njengesifundo. Loo nto leyo ngunobangela wokuba abantwana bangakwazi imisebenzi yezandla. Andiyithandanga futhi ndiyayigxeka ngoba ngokuyana abantwana babefundiswa ngazo zonke iindlela not ukuba bahlale kuphela edesikeni bafunde iincwadi. Bafundiswa nangezinto zokwenza ukwenza uba babone umntu ngamnye isakhono sakhe sezandla.

Ukujika inyama ebomvu kuqala ngokuba uyisike ibe zezoo pisi urhalela ukuba ibe zizo. Emva koko udibanisa izipayisi zakho kunye neviniga, uyithambise uyathambise uyibeke bucala kancinci. Emva koko uzayithatha le nyama yakho uyomise.